Fa motho a kula wa , a sa kgone go fitlhelela bo kalafi ka nako, ya mo affect-a so se o, ka goreng ga a kgone go tsaya medication wa gage sentle and o tsa ka nako e a sa tlamehelang go tsaya ka one. Go botlhokwa go netefatsa gore ba kry-a dikalafi tsa bone ka nako. Go ka berekisiwa di-drone yaana, dilo tse di ka ba thusang kgotsa ba romela batho ba kgonang go deliver ko a dulang teng, bo.

Ee, nna personally ke a believe-a gore di teng ditlhare tsa setso tse di ka thusang batho ba sokolang go ima. Ka gore, kgale pele, ne ba sena di-doctor, dipetlele, ne go berekisiwa bone di-traditional healer, ba thusa ka ditlhare tsa setso. Motho yo o batlang go ima se kgone go ima, nka mmolelela gore ga a tswa di-gynecologist-e ba ba mmotsa gore ha gona so se a ka se dira, a ka ya mothong o berekang ka ditlhare tsa setso. A ka mo thusa motho oo, if motho wa teng ga se scam, a ka mo thusa, a mo thusa go rarabolola mathata a gage.

Ke akanya gore thulaganyo ya tlhokomelo le boitekanelo e ka thusa banna, ka go laola malwetse, ka gore banna ke batho ba leng secret, ga ba rate go bua thata. So yaanong o ka kry-a gore dilo tse di tshwanang le di-mens clinic, di a ba thusa banna, ka gore o ile go tlhokana le monna o mongwe, o ile gore a mo etse a feel-e comfortable. A mo etse a feel-e comfortable, a kgone go bua ka se'o se ene se mo tshwereng, bolwetse bo, bo sa alafegeng. Go a thusa nako nngwe gore banna re ba dilo tse di tshwanang le di-mens clinic di thusa banna thata.

Ke akanya gore ko boitekanelong, ga go le overcrowded-e, ditleliniki di ka thusa ka go oketsa ka di-mobile clinic, mo thoko gore di kgone go thusa batho ba tlileng go dira dilo tse di tshwanang le di HIV test, ba tshwerweng ke di-flu, malwetse a a sa tlhokeng go tlholwa thata-thata. Ba ne le ba bangwe, tšhono ya gore ba kgone go tsena ko sepetlele, ba kgone go check-a malwetse a a serious-e a, and le gone go tleliniking kgotsa sepetlele, go tlogele go nna short-staffed. Go beter-e gore go be over-staffed, go be le di-doctor le di-nurse tse di ngata mo di-public hospital-e ka bontsi, gore ha go tla go etsagala gore go ba overcrowded, ba kgona go bereka ka bonako, ba thuse setšhaba.

Ha ke ne ke le modiri, se nka se dira, se ke bonang nou yaana ba sa se dire sentle, ke gore ke go sa tle ka bonako. Ke batho ba bantsi ba ba latlhegetsweng ke maphelo a bone ka lebaka la gore ambulance response ga e tle ka bonako, ya go tla after five hours, six hours, e le goreng o ka kry-a gore ke ba founetse ka matsha, ke expect-a gore batle ka matsha. Gape, se sengwe se nka se fetola ke gore, nka donate-a tšhelete ya ka gore ambulance e dule e le teng, ka gore nou yaana go a patediswa and ke bona go le unfair gore batho ba patele.

Batho ba fitlhela matsapa a tshwanang le go ema sebaka, go mistreat-iwa, go sa buiwe sentle le wena, kgotsa ba go roga mo pele ga batho ka bolwetse bo o tshwereng ko tleliniking. La batho ba lwala thata, ba tshaba gore ko tleliniking ma-nurse-e le ma-doctor, ha ba ile go tshwara sentle, ba ile go treat-a nka ntšwa or ba go treat-a nka motho fela, bantse ba go gopotsa gore ke tleliniki e, ke ya government-e, ga se ya gago.

Ke ile ka tlhakana le ntate o mongwe, o a lwalang bolwetse ba HIV. Ntate oo, ne a na le matsapa gore a ye go lata treatment ya gage ko tleliniking. Yaanong ntate o, se'o se na se tshaba ke gore na tshaba gore batho ba tla reng ko go ene, ga ba mmona a fotse line-e ya ko di-chronic illness. Ke be mmolelela ke re, ntate ke bophelo ba gago bo and-e ba ile go go thusa, ba bona gore ke se feng treatment-e e se be go tshwara sentle. Ka mmolelela gore, a seke a tshaba, bophelo ke ba gage, and tlamehile a iteke gore a kgone go phelela ene le bana ba gage. A tlogele go tshaba gore batho ba tla reng, kgotsa community e tla e le motho o mo yang.

Ditirelo tsa kalafi, di ka tshoganyetsa ka go respond-a ka speed-e, ga ba bitsa di-emergency response, ba respond-e ka speed-e. Le gore, batho ba ba driver-ng, ba drive-e sentle mo ditseleng, and-e go ka dula go ba le di-mobile clinic maybe few miles of the road, maybe go be le few miles for certain cases, where go tla gore o ka kry-a kotsi mo tseleng and sepetlele se kgole. Le di emergency responder, ba bangwe ba kry-a se'o se le sa gore, ba ye dikolong ba ithute gore, or ba rutiwe go ka thusa ba kalafi ka dinako tse dingwe.

Setšhaba se na le seabe ka go thusa batho ba bagolo, ka go netefatsa gore batho ba bagole le bone ba tlhokomelwa, ka gore ba fragile, ba godile and le lelapa, lelapa le ka akanya sentle gore motho o mogolo ke ene a tlang pele mo lelapeng, ke e ne hierarchy. So, ke ene tlamehile a treat-iwe ka respect, a hlomphiwe, kgotsa motho o, ga a sa kgone go itirela dilo, a thusiwe. Dilo tse di tshwanang le di-old care worker, ba tlhokomela batho ba bagolo ba ba thusa if mo lelapeng ba sa kgone, maar-e ko malapeng, tlamehile ba kgone go thusa batho ba bagolo.

Go botlhokwa go ruta bana ba basetsanyana ka go thibelapelegi mo dikolong, ha ba setse batla go tlhakanela dikobo, ba fitlha mo di age-ing tseo tsa go tlhakanela dikobo, le gore re ba rute go berekisa di-protection ka nako tsotlhe. Ka gore, sethibapelegi ka se se prevent-e malwetse a tshwanang le bo HIV, di-sexual diseases, ga se prevent-e, sone se prevent-ela fela boimana. So go botlhokwa gore re kgone go thibela teenage pregnancy, bana ba kgone go ya dikolong, ba focus-e mo di-future-eng tsa bone, mo society.

Go ya ka nna malwetse a dingaka di ba kgona go di fodisa, ke di-high blood pressure, ke di-eczema, bolwetse ba letlalo le go circumcise-a. Dingaka tse dingwe di a kgona go thusa moo. Ee, batho ba bangwe ga ba tshepe gore dingaka di ka thusa, maar-e ke bona gore dingaka di berekisa setso, ba berekisa traditional herbs. Dilo tse e leng gore kgale di le teng and then, be go nna le dingaka tsa ko dipetlele, ba berekisang western medicine, whereas western medicine lone e nka medicine wa bone from mixing traditional herbs, with western medicine. So ke bona gore ee, ngaka ya setso, e ka fodisa malwetse a ke buang ka one.